Mo setsong sa me, re apara diaparo tsa mebala e bonagalang tsa Sendebele.

Ee, e ka apariwa ka gonne meaparo ya setso ebile e tlhomphegile and ebile e mentle thata-thata ga ke bone go le bothata gore mongwe a ka apara moaparo wa setso ko di-conference-ng.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle, ke moaparo wa maVenda, le moaparo wa maTsonga. Ka gonne diaparo tsa bone di-cover-a dikhuru.

Ga ke nagane gore ke tsone tse di rotloetsang bana, ba gompieno gore ba apare diaparo tse khutshwane. Bana dilo tse ntsi tse, gantsi ba di bona mo di inthaneteng.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha ka mebala gore motho ke wa setso se se feng.

Go ya ka setso fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara diaparo tse di leele, eseng diaparo tse dikhutshwane. Mosadi ke go bontsha tlhompo, go bontsha gore ke mosadi wa lelapa jaanong.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le ga ntsi di dirwa ka letlalo la diphologolo gore ke ka tsela e ba dirang diaparo tsa bona ka teng.

Ke akanya gore ke kamano e siameng tota gore, diaparo tsa setso di kgona go ruta basadi gore ba apare jang, ba itshware jwang, ba seke ba nne ba ntshetsa matswele kwa ntle, di rope kwa ntle.

Ke nagana gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo e, le diaparo tsa fashion-e ka gonne batlhalifi ba kgona go di fetola ka tsela eo e leng ka teng ba dire tsa fashion-e.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi ka go apara sentle. Ka go se ntshe mebele ya bona ko ntle, ka go se ntshe maoto a bone ko ntle. Di ba tlhotlheletsa gape le go ba ruta go apara sentle.

Fashion-e ya gompieno e thusa go rotloetsa go leka lekana ga basadi le banna, ka gonne diaparo tsa banna tsone ga di na mmala o galalesang tsa basadi di na le mmala o galalesang.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago, kgotsa mabaka a ikonomi, a ama basadi ka tsela e kgolo ga golo ka gonne matsatsi a, basadi ga ba apara diaparo tse di nnyane ba tsenelwa ke banna, ba raipiwa ke banna, ba bolaiwa ke banna, ka moaparo e ba e aparang.

Batlhami ba fashion-e sa gompieno ba tsenya dilo tsa setso mo di fashion-ing tsa bone gore mongwe le mongwe a kgone go reka diaparo tseo, o mongwe le mongwe wa a palelwang ke go reka diaparo tsa setso di le so. A itse gore mo fashion-eng eo, o tle o kry-a diaparo tsa setso sa ga bo bona.

Dikao tsa diaparo tsa setso tse basadi tse di e leng tsa tlhalosiwa sesha, kgotsa tsa diriwa sesha, gore di tshwanele ba bogedi ba segompieno. Ke di diroko tsa bona, le di-jacket-e, le dituku tsa teng.

Ke akanya gore diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa mo setshabeng, ka go nne bontsi ba basadi mo metlheng ya matsatsi a, ba lebelelwa gore ba apere jwang ba itshware jwang.

Fashion-e, e ka dirisiwa ka mekgwa e mentsi go tlisa diphetogo mo setshabeng, ka gore mang le mang a be le yone, le ditheko tsa teng di ye ko tlase gore mang le mang a kgone go reka.

Ke dilo tse di ntsi thata tse di ka bakang dikgotlhang fa gare ga go boloka mekgwa ya go apara ya setso, le go latela fashion-e ya gompieno ka gonne fashion-e ya segompieno batho ba ikaparela fela. Ba apara dilo tse di bontshang mebele ya bona, matswele, di rope, marago. So jaanong diaparo tsa setso ke tsone tse di siameng tota, ka gonne ke diaparo tse di khupetsang mmele ka o fela.

Ee ke diaparo thata-thata-thata tsa basadi, ka gonne basadi ke bone ba ba sa kgoneng go apara. Ba ikaparela fela, ba itirela fela. So ne nka tlhama diaparo tsa fashion-e tsa basadi go fetisisa tsa banna.